Ukuze ngikwazi ukwenza i-app, kudingeka ngibe nolwazi lezinto zokwenza i-app. Ngokwesibonelo, izinto ezifana njenge-HTML, i-CSS, izinto ezizokwazi ukuthi zenze ukuthi i-app ikwazi ukusebenza kahle. Futhi ngingadinga izinsiza ezifana ne-inthanethi ukuze ngikwazi ukubona ukuthi i-app yami iyakwazi na ukusebenza.

Ukuze ngiyenze i-app, into engingadingeka ukuthi ngibe nazo noma izinsiza, kungadingeka ngibe nolwazi oluthe xaxa mayelana nokwenza ama-app. Izinto ezifana ne-HTML, i-CSS kanye ne-inthanethi, kanye nekhompyutha ezokwazi ukuthi ingisize ukuthi ngikwazi ukwenza i-app. Okunye engingakudinga, isikhathi esanele kanye futhi nolunye ulwazi lwabantu abanobucwephesha mayelana nokwenza ama-app.

Loko kungathuthukisa indlela abaphasa ngayo esikoleni. Abafundi abasafunda kungabasiza ukuthi bakwazi ukwenza ama-asayimenti nama-research abo. Kanti laba abasabheke umsebenzi bona kungabalula ukuthi bakwazi ukuthi bathole indlela yoku-apply-a, futhi bangashesha nanokuthi bathole imisebenzi. Laba abasuke futhi abasafuna noku-apply-ela emayunivesi, nakho, nalabo bangalithola usizo kalula ukuthi bakwazi ukuthi ba-apply-ele emayunivesi ukuze bathole iy'kole. Nabafundi futhi izinga labo lokuphasa ngicabanga ukuthi lingakhuphuka ngenxa yokuthi sebefinyelela kalula ey'ntweni ezifana nabo-inthanethi cafe, bakwazi ukuthi bazi-research-ele bona.

Izinzuzo ezinkulu ezokuba nendawo efana ne-Wi-Fi emphakathini, ukuthi abantu abasha bangakhona ukuthi baqoqane khona baye lapho, after isikole. Futhi bakwazi ukuthi bayenze ama-research afanele. Nanokuthi bayoqoqeka angeke bayongena ey'ntweni ezimbi ezifana ney'dakamizwa, kodwa isikhathi esiningi bangahlezi basendaweni yomphakathi ekwaziyo ukuthi ibasize ukuthi bakwazi ukuthi bathuthuke bona. Ngokwesibonelo, kungenzeka ukuthi bangaya lapho uma befuna ukuyoyenza ama-research, ama-asayimenti, noma mhlampe bayofuna iy'kole noma imisebenzi.

Izici ezibalulekile wukwazi ukuthi ngikhangisela abantu abanjani, abahlala kuphi. Nanokuthi, ngazi ukuthi futhi labobantu labo engibakhangiselayo ngingabathola kanjani, futhi kuphi? Amasu engingawasebenzisa ukuthi ngenze i-research mayelana ne-age group, noma nabantu ukuthi engibadingayo ukuthi bakuyiphi iminyaka, kusukela kuyiphi iminyaka, kuya kuphi? Nanokuthi futhi ngazi ukuthi badingani kahle kahle? Ukuze ngikwazi ukubayenzela isikhangiso abayothi uma besilalele emsakazweni bakwazi ukuthi baheheke, futhi bakwazi ukuthi beze bazo-support-a ibhizinisi lami.

Izinhlelo zokusebenza ze-smartphone zenza kube lula ngoba manje ezinye izinto azisadingi ukuthi uye endaweni ethize ukuze ukwazi ukuyenza leyonto. Ngokwesibonelo, ukuze ukwazi ukukhokhela umuntu awusadingi ukuthi uye e-mall noma uye ezitolo ukuze ukwazi ukukhokhela umuntu. Uyakwazi ukusebenzisa ezobuchwepheshe ukuze ukwazi ukuthi ukhokhele umuntu ngaphandle kokuthi uze uye kuleyo ndawo. Ungangena kwi-app yebhange elithize ukuze ukwazi ukuthi ukhokhele omunye umuntu. Futhi ziyenza ukuthi ukwazi ukuwonga nesikhathi.

Izinkundla ziyakhuthaza kakhulu ukuthi abalandeli bomculo basebenzisane nabaculi. Ngoba manje sekukhona izindlela ezenza ukuthi abalandeli bomculo bangakwazi ukuthi balandele abaculi ngokuthi baba-follow-e ezinkundleni ezifana njenge-Spotify. Lapho abaculi bangakwazi ukuthi bathole imali ngenxa yabalandeli babo, kunokuthi abalandeli umculo bawuthole ngendlela engekho emthethweni.

Kungaba uhlelo lokuthi abantu emphakathini bangakwazi ukuthi bathole indlela yokuthumela izicelo zabo kwikhansela lendawo. Futhi bangakwazi ukuthi babe abo-anonymous, kungaziwa ukuthi ubani ngempela obhale lowo myalezo noma ocele leso sicelo. Ukuze ikhansela lethu lizokwazi ukuthi ngempela abantu emphakathini badinga ini, futhi likwazi ukuthi lithole izixazululo mayelana nomphakathi wethu ukuthi ezinye zezinto lingazixazulula kanjani.